Zihlukene kabili izindlela zokuxhumana, khona le eyokuqala, ilapho khona usuke uthumela khona umyalezo ongawuthumelela khona umuntu, noma ungathumelela noma ubani ofunayo. Bese kuthi eyesibili, ilapho khona usuke ufona noma umfonela lowo muntu osuke umdinga. Imithelela ezinayo lezindlela zokuxhumana ukuthi. zenza kube lula kakhulu uma kuwukuthi ufuna ukusenda umyalezo noma ufuna ukuthumela umyalezo kumuntu, nokunye, noma muwukuthi kuyaphuthuma, ungakhona ukumushayela ucingo, umthole kalula umuntu. Lezi ndlela zenza kube lula kakhulu kubantu abay'sebenzisayo.

Ngicabanga ukuthi indlela engingalungisa ngayo lendaba noma loludaba, ukuthi ngingavumelana nabantu esisebenza nabo ngokuthi sibeke umgomo wokuthi, uma sizoqala iphrojekthi noma sizoqala ukusebenza, kuzodingeka ukuthi sonke singawasebenzisi amaselula ukuze sonke sizogxila kulento esiyenzayo, kungabibikho umuntu esizothisisebenza ebe ephazamiswa ifoni ngoba efuna ukungena ey'nkundleni zokuxhumana. Okunye ngey'nkundla zokuxhumana ukuthi, abukho ubungozi uma ukuthi uyakwazi ukusikala isikhathi sakho noma uyakwazi ukuyilawula wena ngendlela osebenzisa ngayo iy'nkundla zokuxhumana, ngeke ube nabo ubungozi.

Ngicabanga ukuthi inkinga yokuqala abaqale bebhekane nayo abaculi bendawo, ukuthi basuke bengakabi nayo kahle imali yokuthi bemakhethe kahle imiculo yabo, noma imiculo abasuke beyenzile ngaleso sikhathi. Kubona kubanzima kakhulu ukuthi bekhone ngisho ukuyifaka ey'nkundleni zokuxhumana lapho khona engakhona ukuthi zilalelwe khona abantu abaningi. Engicabanga ukuthi iyona into inkinga ababhekana nayo kakhulu, noma kuthiwa umculo wabo usuke umnandi kangakanani noma usuke umuhle kangakanani, kodwa inkinga ababhekana nayo ukuthi basuke bengenayo imali yokuthi bakhangise umculo wabo ngendlela okuyiyona noma beyifake kumapulatifomu akahle.

I-AI ingenza kube lula kakhulu kuwowonke umuntu ukuthi awenze kahle umculo wakhe, noma awumakethe ngendlela ekuyiyonayona. Uma kuwukuthi i-AI kuzofakwa yona noma iyona ezongena ukuze imiculo yabantu ikhiqizwe ngendlela efanele, kuyoba ngcono kakhulu, ngoba kuyobasiza kakhulu nabaculi abasafufusayo ukuthi nabo bakhone ukuthi bafake iy'ngoma zabo, noma i-AI ibasize lapho khona bengeke bekhone ukusizakala khona. Mhlampe uma kuwukuthi bebefuna ukulungisa ingoma yabo ngenxa yokuthi badinga imali, mhlampe imali abanayo, bangakhona ukuthi i-AI ibasize ibenzele kangcono umculo wabo ngaphandle kokuthi bakhiphe imali eningi.

Okokuqala okwenza ukuthi uphawu labo luhlezi luqinile ukuthi bayayazi ikhontenti yabo. Bayazi ukuthi umuntu yini ayenzayo kuleyonkundla yokuxhumana. Mhlasimbe ngabe uyi-influencer, uzokwazi ukuthi ikhonenti yakhe igxile kuziphi izinto, noma wenza ziphi izinto, yiziphi izinto angazenzi, akwazi futhi ukuhlukanisa izinto ezikahle ukuthi azenze kwinkundla zokuxhumana nezinto ey'ngekho kahle, enze enze futhi isiqiniseko sokuthi abantu abalandelayo bahlezi bemlandela ngokuthi agcine ikhontenti yakhe noma lento emfake ey'nkundleni zokuxhumana kwakhe, ihlezi ikhona and hlezi ebavezela yona abantu.

Umthetho owokuqala engingawusho ukuthi, kulabo abasuke besebenzisa iy'nkundla zokuxhumana, uma befaka izinto, noma uma bephosta, noma uma kukhona izinto abasifakela zona ey'nkundleni zokuxhumana, akungabi izinto ezihlekisayo kuphela kodwa ezinye zazo akube izinto ezizosisiza noma ezizosikhanda thina njengentsha, kungabi ukuthi izinto ey'hlekisayo kuphela. Futhi okunye engingakusho ukuthi mabayibukisise kahle imithetho yaleyo nkundla yokuxhumana futhi bengasifakeli izinto ezingasizi ngalutho, njengokuthi begcine sebeveza utshwala kanye ney'dakamizwa. Uma kuwukuthi sebenza kanjalo bagcine befaka lezozinto, ngathi kumele begcine behlawulisiwe, bekhokhe ukuze bengaphinde benze lokho, noma i-akhawunti yabo ivalwe okwesikhashana.